Tse tla nka monahanong wa ka ha ke bona ditekesi emergency lane, ke hore ba tseba horeng ha ba tlameile ba sebedise emergency lane. Ba ka kenya maphelo a batho di kotsing le batho ba kgannang ba bang ba ka ba kenya kotsing, hape tje se seng ko hore ba tseba hore ba ka thola di-traffic cop-a ba ngolwe .

Nna nka jwetsa fela mokganni hore ha ke no palama Uber eo, hobane molao ha o dumele hore nka palama Uber ke tholana le motho o mong ka hare ke sa mo tsebeng.

Lona ba Uber kapa Bolt ke thabela ka hare ho mokganni ona a kganna a ntshwere hantle ka teng. Ke bile le leeto le monate, o ne a ntshwere hantle, kea tsamaya a mpeha moo ne tlamehile ke ye teng.

Ha ne ke qala ne ke na le letshohonyana, mara hai sefofane se monate. O bona maru a le pela hao mona, a ka re hape nka kgutlela ka lo palama sefofane seno.

Seo se etsang hore ho ska ba na le dibese tse ngata tse tsamaisang batjhaki makeisheneng a rona ke hore, batjhaki ha ba tle ba le bangata ha ba tlamehileng hore ba sebedise dibese, tlamehile ba sebedise dikoloi tse nyane.

Ke na le tshepo mabapi le ditshebeletso tseo dibese di fanang ka tsona hobane ha le bona economy ya rona e wele, ditheko di hodimo, bese e fana ka ditheko tse fatshe ho feta di-taxi, hape ba tshwarana hantle ho feta di-taxi-ng.

Ho tla jwang le njwetse hore tekete ena e sebedisitswe hobane, ke rekile tekete ena ka Labohlano ho motho oo a na rekisang ditekete, mo ho rekisang ditekete. Ke e rekile cash tekete ena, yonong ha ke utlwisisi hore why e leng njwetse hore tikete ya ka e sebedisitswe mara e se nna motho ae sebedisitseng ene ke kgonne ho e rekang hona moo ho rekiswang ditekete teng. Tjhe, ah kopa le nthuseng le sebedisaneng le nna le mfeng tekete e ngwe le ska njwetsa tekete ena e sebedisitswe hobane la bona ha ke so ka ke palama sefofane.

Taba ya hore batswalle ba ka kaofela ba nang le dikoloi nna ha ke na koloi, ha e ntshware hantle hobane kea tseba hore nthwe ngwe le ngwe e na le nako ya yona. So ha ke no ikutlwisa bohloko ke ikenyetsa pressure e leng siko, hobane ke batlana le koloi ke tla qetella ke ikentse dikolotong tse ngata, ke sa tsebe hore ke e etsang, ke sa tsebe le ho di patala hobane koloi e hloka ho check-wa, e hloka petrol-o ntho tse ngata tse leng koloing. So nako ya ka e tla fihla le nna ke thole koloi ya ka.

Eya ke bona e le mokgwa o ka sebetsang hantle makeisheneng a rona, hobane batho ba bang ba na le ho tsamaya bosiu, ba se na transport, e ka ba nkang e ba ise moo ba batlang ho ya teng. Seo se ka thusa makeisheneng a rona, ba bang ba na le ho hloka koloi, ba batla ho e sebedisa for dintho tsa bona le mekete ya bona, se se ka ba thusa hape.

Ha motho a dula toropong e nang leng sephethephethe se sengata, mme a batla ho boloka tjhelete sethuthuthu se ka ba le molemo, empa polokeho e le ya pele. Kapa motho a dulang moo ho nang le maemo a lehodimo a sa tsitsang koloi kapa dipalangwang tse ding di ka ba molemo ho wena.

Bakganni ba ditekesi ba lwana ka lebaka la tlhodisano e matla bakeng sa meputso le dibaka tsa ho sebetsa. Ba bang ba kena dibakeng tseo ba sa dumelletsweng ho sebetsa ho tsona, mme sena se baka dihlohano. Ho boetse ho na le bothata ba taolo e fokolang, ditsela tse senang melao le mafapha a sa sebetseng ka matla ho rarolla dihlohano. Ke ka lebaka lena bakganni ba fetoha mabifi ho sireletsa menyetla e ya bona e ho fumana tjhelete.